Le meko ke ingandenza ndizive ndikhathazekile xa idatha iphela ndingakhange ndiyisebenzise kuba kaloku idatha leyo ibizawundinceda kwizinto ezibalulekileyo. So iyawundinceda ke lo into yokubana kwixesha elizayo ndiqinisekise into okokubana idatha ndiyayisebenzisa ingekaphelelwa kwizinto ezibalulekileyo.

Idatha endidla ngokuyisebenzisa ngosuku oluqhelekileyo ngu-two gigs ngoba kaloku zininzi izinto ezibalulekileyo endizenzayo, umzekelo ukungena kwi-intanethi ndisetsha izinto ii-topics ezibalulekileyo. Xa ndifuna ulwazi oluthile ndisebenzisa yona loo datha.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingacingelanga kunjalo nje ngelo xesha ndandixakekile ndisenza isicelo somsebenzi obalulekileyo. Kwanyanzeleka ke ukuba, emveni koba ndiphelelwe yiloo datha kwanyanzeleka ukuba ndihambe ndiyokukhangela indawo eneWi-Fi ekufutshane ukuze ndiphinde kwakhona yenze umsebenzi ebendiwenza.

Ndiye ndiyijonge kube kanye ibhalansi yedatha yam kuba kaloku ixesha elininzi ndisoloko ndixakekile ndisebenzisa yona, ngoko ke ndiye ndibone ngayo seyiphela ngexesha ndisayisebenzisa.

Andiqondi ukuba yonele igagabhayithi enye yedatha ngenyanga kuba kaloku zininzi izinto endiye ndixakeke zizo kwi-intanethi, ngoko ke ndicinga ukuba noko iye isebenziseke kakhulu iphele kwangaloo mzuzu.

Ziba khona ezifikelelekayo iinethiwekhi kodwa ke ngokokuqaphela kwam azisebenzi ngokufanayo nezi zibiza kakhulu ngoba ezi zibiza kakhulu noko isantya sazo siphezulu kuneso sezi zifikelelekayo.

Xa kuthethwa ngedatha into efika ithi qatha kum kuye kuthi qatha kanene ukuba kufuneka ndingene kwi-intanethi ndijonge izinto ezibalulekileyo, ndikhangele iingcombolo ekufuneka ndiyifumene phaa kwi-intanethi nakumaqonga onxibelelwano.

Mna bendinokumcebisa ukuba asebenzise inethiwekhi kaTelkom ngoba kaloku amaxabiso edatha kaTelkom ayafikeleleka noxa nje isantya salo datha ifikelelekayo singekho phezulu kangako.

Ngokoluvo lwam ndicinga into yokubana into engenziwa ukuze idatha ifikeleleke kuye wonke umntu waseMzantsi Afrika kukuba urhulumente axhase ezi nkampani zeenethiwekhi ngezimali ukuze abantu babonelelwe ngedatha ngoba kaloku idatha yenye yeenkonzo ezibalulekileyo eluntwini.

Loo meko ilolo hlobo ingandinyanzelisa kaloku into okokubana ndizame ukukhangela indawo eneWi-Fi ndikwazi ukukhonektha kuyo ukwenzela into kuba yokubana ndenze loo msebenzi bendiwenza. Kungenjalo ke ndinyanzeleke ukuba ndithenge enye idatha ndiyisebenzise kwangethuba.

Molo, mhlobo wam. Ndicela undincede mhlobo wam, ndiphelelwe yidatha apha bendisenza umsebenzi wesikolo ozawungena kusasa kwavele kwaphela idatha. Andiyazi, ixabiso ledatha lithande ukuba phezulu noko mhlobo wam. Kuyafuneka noko iqwalaselwa ingxaki yexabiso ledatha eliphezulu ngoba iphela usayisebenzisa.

Ngokokoluvo lwam amaxabiso okuthenga idatha aphezulu kakhulu xa kuthelekiswa noko isetyenziselwa kona idatha, uyawufumanisa intobana ininzi into eyenziwayo ngedatha kodwa idatha yona ibe ibiza kakhulu. Azange ndiwuve ukuba ukhona umgaqosiseko osekelezelwe ekujongeni amaxabiso edatha le nto iyafuna ukuqwalaselwa.

Ii-data bundles endiye ndizisebenzise ngenyanga ziyafika pha kumakhulu amabini eerandi. Kwaye ke ixesha elininzi ii-data bundles ezi ndisoloko ndizisebenzisa ukungena kwi-intanethi xa ndikhangela ulwazi oluthile nakumaqonga onxibelelwano.